Peo e batla go bewa ka metsing a belang bosigo jotlhe pele ka ge o ka e jwala, gore e kgone go tlhoga sentle. Go e jala e batla mo go senang, e rata maemo a senang mogote o montsi, E robiwa, gantsi e robiwa ka dilemo tse tshwanang le bo December.

Rooibos ga ena khafeine, fa o sa batle go nwa teye kgotsa teye e tsosang kgotsa kofi o ka e nwa bosigo ntle le go tlhoka o tshwenya ke boroko. E na le di anti oxidant tse thusang mmele e ka fokotsa le kgatelelo ya madi, e thusa mo mmeleng go lwantsha kgatelelo ya maikutlo.

Tota Rooibos, e jalwa mo mafelong a a nang le maemo a bosa a rileng. Bolwetsi ba diboko tse di senyang ditlhare, Rooibos e ka tshwarwa ke bolwetsi kgotsa ya tlhaselwa ke diboko tse di fokotsang boleng le bongata jwa thobo. Go ka dirisiwa mekgwa ya temo ya tlhago jaaka go lema ditlhare tsa ko di kgaoganyang diboko go alafa ka dithunya tsa tlhago.

Ke phetogo ya maemo a bosa, bolwetsi le diboko tse di senyang thobo, le phepa ya metsi le tlhokego ya metsi.

Go omisa maungo a a rileng mo solar dryer, kgotsa ka dehydrater, go thibela tshenyegelo, go tlhama di snack packs tsa maungo a a omisitsweng ka go di loga sentle, go tsenya mebala ya tlhago kgotsa di tlaleletso tse di tokafatsang tatso.

Ke di panana, di fitlhelwa mo mafatsheng a le mantsi. Di rekisiwa ka theko e kwa tlase, e e ka kgonagalang. Di apole di rekisiwa mo di nageng tsotlhe ka lebaka la bophelo jo bo leele, jwa one le lamune, ka motswako wa monate le borokgwe o rategang. O tletseng ka vitamin c.

Tse dingwe, tsa merogo e e lengwang le go jewa thata. Di rategang ka ntlha ya botsogo, tatso, go nna motlhofo go di lema, le go kgona go dirisiwa mo dijong tse di farologaneng. Tsona ke di tapole, di tamati, di onyane ka di carrot-e.

Dithoro, di ka dirisiwa go fokotsa go latlhega ga mmu, le go laola metsi. Di ka dirisiwa le mo mebileng ya temo le go dirisiwa mo di drainage systems. Mabele a ka dirisiwa go oketsa boleng jwa di jemo matute le di tepo.

Wine farming ke go lema go lema dimela tsa vine tse di tlhamang sejo se se tletseng boirakabelo jwa go godisa wine. Go berekisiwa dimela tse di tletseng monate go direla go kgotsofala botlalo.

Go tlhokega go rera leano la go lema di tshingwana, pele o ka lema. Gore o lema leng eng nako efe go kgetha ditshingwana tse di tlhoafetseng, go naya ditshingwana tse di tshelang, go kgothaletsa ba lapa go tswelela pele, le go tlhopa dikgwetlho.

Semela se se fepa mefuta e farologaneng ya diphologolo le di ruiwa, mme go lema Rooibos go ka thusa go oketsa diphatsa le tsa di otsana tse di tswang go di kgokgontsho. Go lema Rooibos go ka thusa go sireletsa tikologo ka go fa sebaka se se matlafalefetsang go tswa dintlha.

Di transfats, transfats ke mafura, ke mofuta wa mafura o o gakgamatsang go fokotsa dipholotswa tse dingwe. Night treat le netreat-e e ka bona tsa matlhoko a, go tshwanelwa ke, mo tokololo wa go bopea le kotsi e bo mafu a mo gotwana.

Go jala Rooibos kwa temothuong ya ga go go tlhoka tlhokomelo e e kgethegileng le go netefatsa diphatsa. Maemo a selegae le lefatshe. Boteng jwa metsi, le pula, boemo ba tlhago, di kgogamiso le go tlhokomela semela, mefodi ya maatla.